E ke batlang ho eletsa ka yona ha o batla, medical aid kore o shebe medical aid e leng hore ba na le ntho tse ka o tswelang molemo. O ka se patale tjhelete e ngata ka ntho e sa tlo o thusang ho kula kapa bana ba kula. Empa sente e nngwe le e nngwe e o e patalang ho bona, e tlamehile e o tshwele molemo. Potso kore naa wena o ikemiseditse hore naa o patale hore o tsebe o thola ditshebeletso tse ntle? Ke yona feela e nka o jwetsang yona ya hore, hore o thole ditshebeletso tse ntle o tlo tlameha le ka pokothong o nyolle letsoho.

Ho bua nnete feela tsebong yaka ya di-overdraft facility ha se ntho tse lo reng ke a di rata, hobane nna ke bona e le tsela ya banka ya hore e ka o kenya sekolotong empa wena o sa elellwe. Wena o thabetse hore o no no o sebedise tjhelete e lo reng banka e re e o behela yona ba tla e hula ha o kgola. Ana o bona e le kgetho e ntle? Nna a ke bone e le kgetho e ntle hobane ka morao ho letsatsi ha le dikela tjhelete enana ya overdraft, o ntse o tlo tlameha hore o e patale. So nna nka eletsa batho hore ba boloke tjhelete hore ba tlohele ho sebedisa ntho tse sa tlo ba tswela molemo ha nako e ntse e ya.

Nna nka o elelliswa hore ebile ko eletse hore tjhelete ya hao o tlamehile o e tsetele mo tsebang hore e tlo o tswela tswala. E nngwe ya dikgwebo tse ke bonang ena le tswala ke ena ya hore tjhelete ao ka wa e nka wa aha matlo, wa hirisa kapa wa aha di-room tsa baithutwana wa ba hirisa. Ka tsela eo o tla be o o tsetetse tjhelete ya hao ka tsela eo wena o tlo kgonang hore o e lekole ebile o e bone ka mehla le matsatsi. Fapana lore o lo tsetela tjhelete ya hao le banka, o sa tlo bona hore naa e felletse kae, mohlolo o mong! Tjhe!

O bule account ena ya banka hobane nna ke bona e le molemo haholo. Le nna ke na le yona ebile ka hare ho yona ke kgona hore ke boloke tjhelete. Tjhelete ya teng ke tsatsi a mmalwa pele nka kgona hore ke e hule. Le ha o swipe-a mane dishopong o reka ka karete banka enana akhaonte ena e molemo cause e o fa dintho tse ngata.

Uh o nromelletse tjhelete ka cashsend ka fihla shopong ka re ke lo e hula, empa ha ke fihla ka utlwa ba re pin ena ha e sebetse. Ka leka ho e hula hape ho morekisi e mong le yena a njwetsa ntlha tse jwalo. Ekaba o ile wa e hlokomela hantle pele o e romela, hore o rometse e nepahetseng? Ke tlo kopa o ko o e shebe hore naa o rometse e nepahetseng, kamponyaneng o tlo kgopela e nngwe hape. Le teng ha ekaba e o e rometseng ke yona e nepahetseng o ko ba founele mona mo o kentseng tjhelete teng, ba ke ba leke ho sheba kapa mohlomong ba e kgutlisetse ho wena o e romele setjha hape.

Uh ditsotsi tsenana di rata hore senyetsa ntho tse ntle. Mmuso le masepala wa rona o kgethile hore a re kenyetse metjhini ena ya di ATM-e re kgone ho ntsha tjhelete skebe ra ya toropong. Empa ditsotsi tsona tsa e bona e le tsela ya bona ya hore ba ka etsa tjhelete ka pele. Ba sa elellwe hore diketso tsa bona di tlo hlekefetsa setjhaba. Jwale ke moo ha re sane moo hulwang tjhelete. Ha o batla ho hula tjhelete, o ntso o tlameha o palame o ya toropong. Ka le leng la matsatsi ha ona le yona eo ya hore o ka patala tekesi ya hore o ye toropong, empa ditsotsi ha di bone molemo ya metjhini ya tjhelete makeisheneng a rona. Ke ipotsa hore naa mathata a bona ke eng.

Ho ya ka nna ha ka nahane hore kgwebo ya bo matjhonisa e molaong haholo holo bo matjhanse, ba na ba sebeletsang matlong a bona ba sena ditifikeiti tsane tse ba di hlokang. Ha motho e le matjhonisa o tlamehile a be a ingodisitse le bane ba bo di-loan. Hore mathata afe kapa afe le ha ka isa motho lekgotleng la dinyewe motho a hana ho mo patala, a be a tseba hore o na le dintlha tsa hore a ka itwanela. Ebile motho ha mo fa tjhelete a mo saenise kontraka empa a ntsa a hopola hore ntle le mangolo a nepahetseng a hore a ka kadimana ka tjhelete ha e molaong, ebile ke tlolo ya molao ebile a ka kwallwa for baka leo.

E ke ipotsang yona ke ya hore dikgwedi tsena kaofela ha ntse ke patala, le ntse le sa bue letho. Empa kajeno ha ke tlamehile ke thole tjhelete hobane ke ntse ke patalla mofu le njwetsa hore ha hona nthwe jwalo? Empa ke na le ditatemente tsa banka tse bontshang bopaki ba hore ke kgale ke le patala, ebile ke na le konteraka a kileng ka e tekena le o mong wa ba na ba tsamaisang insurance-e ena ya lona. Jwale bothata kore naa lona le tlo lokisa jwang taba ee hobane ke lona le phoso? Nna ke hloka se tlammeng.